Hore moreki a tsebe hore moo a dulang teng kapa nna jwalo ka motho a ba rekisang di-package tsa marangrang. Ke tlameha hore ke mo hlalosetse pele ka dithekisetso tsa ka tsa marangrang hore di tsamaya jwang. Le hore ke tsebe hore na o na le yona ntho eo e leng horeng o tlo e sebedisa package tsa marangrang ho yona na? Hobane package tsena tsa marangrang hore disebetse di hloka tsona di-cell-phone tsena tse kgonang ho kena hona mona moo internet-eng.

Pele nka ya kae kapa kae ke tlameha ho tseba hore moreki moo a dulang ke kae. Ke tsebe hore a na o na le disebediswa tseo tse batlang package ena ya marangrang. E leng founu, television kapa yona computer kapa laptop, le hore di sebediswa jwang.

Ke tsebisa hore mosebetsi wa marang ana a mahala a bereka jwang, le hore a batla o tla fumana kae. Tshebetso ena ya marangrang enanana e batla o na le founu, o na le computer kapa yona laptop hore o tsebe ho kena internet. Hore o e fumane o e fumana. Ka tsela e tjenana o ka wa etela khampaning ya rona moo o leng hore o tla bolellwa hore nthwena e sebetsa jwang.

Ho ya ka moo ke bonang ke ya bona hore tjhelete e ya senyeha ka teng. Di-channel tseo ke di ratang ke di-channel tseo e leng hore di kenya di-movie, di-channel hannel tsa dipina, di-channel tsa ditori tse fapaneng le tsa mafatsheng a fapaneng. Re shebella dipapadi, di-channel tsa dipapadi le tsona ke tseo ke di ratang haholo.

Motswalle wa ka ho nne ho na le di-series tse pedi tse tlo bapalang, tseo esale ke di emetse ebile ke di thabetse haholo. Hobane ka hara tsona ka moo ke ithuta ntho tse ngata tsa bophelo, ke ithuta mefuta e mengata ya batho le hore batho ba jwang. Ke ithuta tse ding tsa dintho tse etsahalang bophelong, le hore tse ding o di qoja jwang ha o se o kopane le tsona.

Ho ile ka se ka le romela molaetsa ke halefile teng ka romella molaetsa o mothong a wrong kapa a fosahetseng. Ho e rarolla ke ho kopa tshwarelo le hona ho mo tsebisa hore molaetsa oo ko romelletseng o no sa leba ho yena, ke o rometse ho yena ka phoso. Ke be nne ke kope tshwarelo ka seo se etsahetseng.

Batho ba bangata ha ba sa ya di baesekopo, ha ba sa rata ho ya di baesekopong. Ka hobane nakong ya hona jwale ha ho sa hlokahala hore di baesekopong. Se re na le di-TV tseo e leng hore re kgona ho shebella dintlha tse ngata ho tsona kapa tsona di-cell phone re kgonang ho shebella ho tsona. Ke ntse ke hopola le rona ho tseba hore hase batho kaofela ba nang le tsona hore batho ba kgutlele ho tsona. Polane ke hore ho be le sebaka moo e leng horeng batho ba tla memelwa teng ho ya ho shebella ntho tsena ba botlalo teng.

Ke dintho tse ngata tseo kileng ka di bala jwalo ka buka tse ileng ka di bala, moo e leng hore ntate o ile a robala le ngwana wa hae teng. Tse ding tse kileng ka di bala ke di badile dilemo founung.